Kubalulekile uthenga iyeza oqinisekileyo ngalo uba lisempilweni kwaye uthenga iyeza elingekho sempilweni kungabangela ukuba ugule, ube nazo nezinye izifo. Iyeza kufuneke ulijonge ngaphakathi, liba nephetshana elibhalwayo uba liaphruviwe na ngumgcini wamayeza uba lisetyenziswe ngabantu, likulungele na ukusetyenziswa ngabantu. Nawe ke mntu ungathatha uxanduva loba ukhangele imibhalo, ukhangele kwezi ndawo, usetshe ukhangele ukuba eli yeza olithengileyo lisemgangathweni na ukuze wazi.

Ukuqala kwam ukuya esibhedlele ndandise umakhulu wam. Umakhulu wam ngumntu othatha iipilisi zeswekile, idayabhethisi ngelasemzini. Xa sifika ekliniki kwathiwa izitofu azikho because umntu oneswekile uyatofa everyday, kwathiwa izitofu azikho so masigodukeni. Yho ndandothuke kakhulu ngoba ukungabikho kwezitofu kukuba semngciphekweni wobomi bukamakhulu wam. Ngoku intliziyo yam yaba buhlungu kakhulu ngoba kufuneke sizame enye indlela siye kwikliniki ekuhamba ilanga lonke usiya khona uyokhangela uncedo. Kwezikufutshane alukho uncedo, akukho mayeza, akukho nto ikhoyo. Yabambi kakhulu.

Okokuqala, ukuxhatshazwa kwamanina ngumcelimngeni esijongene nawo imihla nezolo. Ngoku ewe kona ingaba yimeko enzima ngoba endibathandayo bobabini kodwa ndingama nexhoba ngoba kaloku ukuxhatshazwa yinto engekho semthethweni. Ngoku ndingacebisa umhlobo wam ukuba makaye koonontlalo ayobika lo mba kwenziwe i-protection order ukumkhusela kumalume angaphinde amxhaphaze. Ngoba akukho sisizathu senza umntu axhaphaze omnye umntu. Ngoku ke ndingazama ngandlela zonke ukuba aphume kuloo mtshato ngoba kaloku kuzophela esweleka.

Imali enkulu endakhe ndayibhatala yamayeza, umakhulu wam ngumntu wamathambo, wakhe waya kwagqirha wabhalelwa amayeza anokuwathenga ekhemesti yabucala. Wandithuma ke umakhulu ndaya, ndafika phaa ndama elayinini, ndafola until zafika iigem zam, ndadlulisa iphepha elibhalwe ngugqirha eliqinisekisayo ukuba la mayeza nyhani funeka siwathenge. Abhalwa wonke, ngokucinga kwam inoba ayephaya eshumini. Ndafika ndanikeza, imali endayibhatala phaa yimali engangamakhulu amahlanu anamashumi amabini aneponti ezintathu. Kodwa aye amnceda kakhulu.

Eyi yinto enzima kakhulu ukufikelela kwiiambyulensi xa usedolophini ngoba ifunwa ngapha nangapha, banintsi abantu abahlala ezidolophini kunabantu abahlala ezilalini. Ngoku abantu abahlala ezidolophini lonke uncedo balufuna bonke ngoba abantu bamka ezilalini sebehlala edolophini. Kuba ngoku umntu uye aphele seqesha iimoto zabucala ukumsa esibhedlele, ngoba iiambulensi azihleli zikhona. Uyafowuna ayibanjwa, uyafowuna ayibanjwa, uyafowuna kuthiwe iphumile. Iyakwazi noyifowunela ekuseni ngoo-five ufowunelwe emalanga, kubuyelwe kuwe emalanga uba usayifuna iambulensi.

Into endingayenza kukubiza abahlali ebendinabo elayinini ndibacacisele ngendlela erayithi, ndikwazi ukuthi sidibane ngokweengcinga. Ndingawudlulisa kakuhle lo myalezo ngoba ndizawubaxelela uba kule ndawo kule klinikhi esikuyo alukho olu ncedo silufunayo. Ngoku ke kubalulekile wonke umntu aye kuleya ikliniki enonceda. Ngoba ukungayi kwakho uqumbe ugoduke akuzokwenzela nto ngoba kuba le nto ugula yiyo ayizuphela kuba use waqumba wagoduka. Funeka unyamezele uye kule ndawo kuthiwa yiya kuyo. Yindlela endingabacebisa ngayo mna ngoba akubalulekanga ukuqumba ugoduke, kunyanzeleke uye kule ndawo kuthiwa yiya kuyo.

Ukuqalisa kwam ukuthetha nomntana ngezesondo ndingaqalisa kwiminyaka apho umntana ndimbona uba uyokufikisa or uzoqala ukuya exesheni. Ndimcebise uba ke ngoku njengoba uqale ukuya exesheni ukudibana kwakho nenkwenkwe uyamitha. And ndimfundise ngesondo elikhuselekileyo, isondo esebenzisa ikhondom, noba kubaluleke kangakanani ukuzikhusela kwizifo ezikhoyo. Ngoba uyasinda ezintweni ezinintsi xa usebenzisa ikhondom, nokupriventa kuyanceda kodwa akuzimisi ezinye izifo.

Yimeko embi le yoba ke ulutsha luhlale phantsi umntu omdala eme ngeenyawo, ungabinasazela. Into endingayenza ke ndingafika ekliniki ndimise lo mba, ndicele wonke umntu omtsha ame ngeenyawo ndithathe abantu abadala bahlale phantsi nabantu abakhulelweyo nabantu abanabantwana. Ngoba abantu bayagula, uma ngeenyawo ungekho sempilweni umdala yiyo laa nto endicinga uba ibuhlungu kakhulu xa ungumntu omdala. Ndingathetha nolutsha and ndibabeke endaweni yabo ndibacacisele ukuba kubaluleke kangakanani ukuthi umntu omdala xa efika usuke ahlale esitulweni ngoba abantu abadala ngabantu abadala, nabantu abakhulelweyo ke.

Into engathi yenza abantu abadala bathandabuze ukufumana uncedo kwiindawo zikarhulumente kungoba akukho unakekelo labantu abadala kumgangatho wabo, akukho mntu obakhathalelayo, naxa bengena bayalindiswa njengabantu abatsha.

Ndingathi mna abakhathalelekanga ngoba abantu abadala bekufanuba abami kwiilayini zokhupha imali, bekufanuba abami kwiilayini zasesibhedlele. Kwaye abakhathalelwanga ngoba bayabulawa, bayadlwengulwa.